Okubalulekile ukuthi akumele zithelwe amanzi, akumele futhi ukuthi zidabuke kanti futhi akumele zihlaliswe kabi, akumele futhi zibe seduze nomlilo.

Amasu angalekelela ekutheni abantu abanjengoNhlanhla bahleli begqoka i-PEE ukuthi banikezwe ukufundiswa nokuqeqeshwa ngokuthi igqokwa kanjani, igcina kanjani ihlanzekile kanti futhi uma uyigqoka iyakuvikela ekutheni ungabi nakho ukulunywa emzimbeni, ungabi nazo iy'nkinga zokuphefumula ngenxa yokuhlaselwa izinambuzane. Kanti-ke nje futhi iyakuvikela nje ezintweni eziningi njengokuthi uma uyovuna izinyosi uyakwazi ukuhamba uyovuna izinyosi uyigqokile yaphelela i-PEE yakho, zingakwazi ukufinyelela kuwe zikhulume. Ngakho-ke ziningi izindlela zokulekelela abantu abanjengoNhlanhla okungamele ikhampani ibanikeze zona.

Ngicabanga ukuthi uMusa umoya wakhe ubuhlungu kakhulu, uphansi ngendlela eyisimanga engazi ukuthi angayivusa kanjani le sunflower yakhe esilimele. Kubuhlungu kakhulu okumehlele ngoba ubekade eyinisela nsukuzonke futhi eyibuka ikhula mihla namalanga, yingakho-ke ngicabanga ukuthi ulimele kakhulu emoyeni wakhe uMusa.

Uhlobo lokudla olwake lwapakishwa ephepheni lwase luba nezinkinga impuphu, uflawa, ushukela, isitambu, amazambane.

Bantu bomthetho, kumele nizame ngayo yonke indlela eningenza ngayo ukuthi uMnumzane uKhumalo abuyelwe impahla yakhe emlahlekele. Iyona kuphela impahla ekwazi ukumlungisela imali, imali futhi enkulu. Zamani, zamani, zamani, bantu bomthetho, nikwazi ukubuyisela uMnumzane Khumalo impahla yakhe eyebiwe, afuneni lamasela nize niwathole, afuneni bantu bomthetho, afuneni.

Izindlela ezizosetshenziswa uMaMdleko ukuhlukanisa imigqa ehloliwe ngendlela ehloliwe, ukuthi wenze into ebizwa ngokuthi ukuxutshwa noma ukulumbaniswa kwezitshalo. Ufike watshala ummbila, wasetshela ukherothi, wasetshela amazambane, wasetshala ubhontshisi, ngesingisi bakubiza ngokuthi i-crop mixing, crop rotation.

Ukulima okujwayelekile ilapho olima khona nje ingadi yakho uyilima yonke, uyilima kungenalutho, uyilime yonke, uwuphendule wonke umhlabathi, uwuphendule wonke umhlabathi, kungekho khona okukhona okumilayo noma okukhulayo ngaleso sikhathi. Bese kuthi ukulima okuphilayo yila khona ulima ngokwesitshalo ofuna ukusifaka ngaleso sikhathi, nami umcabango wami lowo.

Izinkukhu zingalekelela kakhulu ekuthuthukiseni inhlabathi yomlimi ngokuthi azidedele zingene engadini yommbila, ngaleyo ndlela, zizothi zidla ziphinde futhi zizikhulule. Lokho lokho kuzizkhulula ikhona okuzokwenza ukuthi umhlabathi ungalahlekelwa imisoco edingakalayo kanti futhi inhlabathi iyobe isivunda kakhulu kunakuqala. Kuwumqondo omuhle kakhulu ukuthi umlimi angathatha izinkukhu azifake ensimini yakhe.